I-National Department of Health, leliphepha likuhulumende linezibalo ezicondile, imiyalo zempilo, nemibiko ethembekile yezifo, nezinkinga zezempilo eziseNingizimu Afrika. Ungabe umthombo ohlakaniphile wezincwadi zokwelapha izinhlelo zokugoma nemibiko yezifo ezithathalelenezazo. I-South African Medical Research Counsel, lenhlangano yocwaningo yezempilo ihlinzeka ngolwazi olusukelwe kwizemfundo eziqiniseke mayelana nokunakekelwa kwezempilo, ukuthukiswa kwemithi nezinkinga zempilo yomphakathi. I-Health System Trust, lenhlangano inikeza ulwazi oluselekwe izimfundo mayelana nokusimama kwezinsiza zezempilo.

Gcoka isifonyo esivikayo esihle kakhulu njenga-N ninety five, noma i-KN ninety five ukuze unciphise amathuba okuthelela ngamaconsi asemoyeni, ikakhulukazi lapho itekisi ingenawo umoya ofanele. Vula iwindo futhi ugcina umkhathi uvulekile lapho ugibela itekisi ukuze kuthuthwe umoya futhi kuncishiswe inani lamacosi e-COVID-19 esingase zibe semgangeni. Hlanza izandla zakho ngensipho enesibulalimagciwane ngaphambi nangemuva kokugibela itekisi, futhi gwema ukuthinta ubuso, ikakhulukazi amehlo, nempumulo. ngaphandle kokuba uzihlanzile izandla.

Ukuphila okuhle nokuphila isikhathi eside, ukwazi isimo sakho se-HIV kunesikhathi kuvumela ukuthola ukunakekelwa nokwelashwa okufanele ngokushesha, okuthuthukisa izingo lokuphila futhi kwandise isikhathi sempilo. Ukunciphisa ukusabalisa ivayirasi uma uthola ukwelashwa okufanele kunganciphisa izinga levayirasi emzimbeni wakho kuze kube ngezinga elingasabalisi, okunganciphisa kakhulu amathuba okudlulisela i-HIV kwabanye, ukuthola ukusekelwa kwengcondo nokomphakathi. Ukuhlolwa kunesikhathi kuvula amathuba okuthola ulwazi, izeluleko, kanye nokusekelwa komphakathi okwenza kube lula ukubhekana nesimo sakho ngokuzethemba nangenhloso.

Ubunzima bokufinyelele endaweni yomlilo, imigwaco emincane, imizi egcwele kanye nokungabibikho kwezindawo zokupaka, zenza kube nzima ukuthi izimoto zokucisha umlilo zifike ngokushesha, okwenza umlilo ukubanamandla ngaphambi kokuba kufinyelelwe ingozi yokubheka, yokubhetheka komlilo. Indawo enemizi adidene nelanga ingenza umlilo usakaze ngokushesha ezindlini ezingasezikude, okunzima ukulawula futhi kudala izingozi eziningi kubantu nasezindlwini. Ukukhubekazeka ekusebenzeni kwabasebenzi ukungabi khona kwemithombo yamanzi.

Emiphakathini, i-HIV ingahlonzwa ngezindlela ezahlukene ezifana nokuhlola ngemithi yasekhaya, ama-thesti esikhumba esifinyelelo kancane, kanye nokuhlola ngokuhlolwa kwegazi. Izindawo zokunakekela kwezempilo, imibukiso yomphakathi nezikolo zivame ukuba nezihlelo zokuhlola mahhala, noma ezibiza kancane ukuze kwandise ukufinyelela kwabantu. Ukuhlolwa ngokuzithandela noma ngocashwa yizinkampani zezempilo nakho kuyindlela ephumelelayo ukuthola abantu abanesandulelo se-HIV ngaphambi kokuba ibe isifo se-AIDS.

Izibhedlela zikahulumende zivame ukubhekana nokushoda kwezinsiza, imithi, namakamelo ukwelapha, kanti inani labantu abasizakala likhulu kunezindleko zokubhekana nalo. Ukuphathwa kabi noma ukungabi nokuhleleka kahle kwemisebenzi esibhedlela kungadala ukuthi iziguli zisadinga usizo olusheshayo zilinde isikhathi eside ngaphambi kokwelashwa. Ukungabi khona kwezinhlelo ezisebenzayo zokuhlela iziguli nokubaluleka kwempilo yezifo nakho kuyimbangela yokuthi izimo eziphuthumayo zihlukaniswe nezimo .

Ukucushwa komshado omkhulu ngesikhathi sokucubuka kwe-COVID-19, kungabangela ukusabalala okusheshayo kwesifo, ikakhulukazi uma kungaphathiwa kahle ukugcina ibanga, ukugcoka izimfihlo zobuso, nokuhlanza izandla. Ingozi yokujeziswa ngokomthetho noma ukutholwa inembeza uma umcimbi ungahambisani nemithothonga yezempilo ephongolweni nguhulumende. Ukungazinaki kwabambichaza, kungase kubangele ukuthinteka kwabaningi, okungaholela ekutheni abanye babo bacindzendzeleke kakhulu noma bafe.

Njenge-EMT, ngingasebenzisa ukukhuluma ngendlela ethule nekhululekile ukuze ngithukusise ukusiza okuphephile kwingane. Ngisho noma ngingaphethanga isiZulu, ngisebenzise amagama alula nezimpawu zobuso. Nginganikeza ingane into ephathekayo njengendwangu noma ithoyi ukuze igcile kokunye kunokukhathazeka, kanti ngicinisekise umndeni ngokuthi umntwana utholakale usizo olufanele ngokushesha. Ukubonisa uzwelo nokubekezela kungasiza ekudambiseni ukwesaba komndeni.